Go ka nna monate tota ka go baneng ke e nngwe ya metshameko e e leng gore batho ba kgona go ikentsha bodutu ka yona ka dinako tse dingwe, ebile e kgona le go kopantsha e dire gape le gore le kgone go kopana le batho ba e leng gore kgale le sa kopane le bona go be monate ka yona nako eo.

Nnyaa, ga ke nagane jwalo ka go baneng fa metshameko e tshamekiwa mabaleng go nna le le fa re lebeletse mo di screen-eng tsa rona, ebile batho ba le bantsi ba bona go le botoka gore ba ye teng kwa e leng gore go tshamekiwa yona metshameko eo. Go na le gore ba bogele mo disekerining tsa bona kapa di thelebišene tsa bona.

Ga o ne motshameko o e leng gore o gaisa tota go feta rugby kgotsa kgwele ya dinao le yona kgwele ya matsogo, tota tota ka mo aforika Borwa go baneng ke tsone dikgwele tse e leng gore di ratiwa go le gantsi le yone cricket-e e ratiwa go ntse fela jwalo. E mengwe e mešwa ke e e leng gore ga e ratiwe ga kalo.

E farologane thata le yone ka go baneng e re itseng ke e e leng gore e tlhoka gore wena teng, ebile ba netefatsa le gore mmele wa gago o siame ka go baneng go nale ditlhatlhobo tse o yang go tsona pele ga di-game-i tseo di ka thoma. Di-training tsa teng e le go tshwana kana le gore batho ba ba exercise-e gore mebele ya bona e kgone go ba toka.

Mefuta ya metshameko ya se ileketeroniki e e leng gore ya ratega ke e e tshwanang kanang le e mengwe e bidiwang gore ke GTA. O tshamekisa batho go ya le ka mokgwa o batlang go ba tshamekisa ka teng, o ba rekela matlo, o kgona go ba rekele dikoloi, o ba apese ka tsela e e leng gore go rata wena.

O tlhoka go ba le data e e rileng, e e leng gore e rata ke wena kapa o rata go e sebedisa. Metshameko e e leng ka mogare ke metshameko e e leng mentsi tota, go tshwana kana le yona kgwele ya dinao ke yona e leng gore e tletse ebile batho ba e rata. Re na le bo house kapa tse dingwe tsa go decorate-a dintlo, e nngwe gape e leng gore ya ratega ke ya car racing.

E ka go dira gore o phele ntse o batla go ipona o tshwere mogala wa gago, o ka se batle go ipona o feleletswe ke data le fa o sena tšhelete ya go reka data o e tsa leano la gore o kgone go kry-a data. Nna eo ke e ratang ke e e bidiwang gore ke water sort.

Go nale e leng gore e tlhoka data, e fela go nale e leng gore o kgona go e kenya ka mogare ga mogala wa gago o e tshameke le fa o sena data. Ebile yona eo e dira gore go be botoka thata.